Dumela ntate. Banka e tla ho thusa ka tjhelete, ya mose ho mawatle. Banka e tla nka tjhelete ya hao, ya ho tjhentjhela yona. Ya ho etsetsa yona ya mose ho mawatle, wa hao fihla mose ho mawatle o se sokole. O be o na le tjhelete ya mose ho mawatle. Banka e na le tshebeletso eo, ke tshebeletso eo o tla e thola kajeno. Hobane o ya mose ho mawatle.

Tshebeletso ya dikopo ke ho kenya lengolo kapa ho ikisa, o tlo bonana le motho ya ho e ho tlisang dikopo ho yena. Ebile qetello ya teng ke yona ya hore o tla bitswa o tlo hlalosetswa kapa o tla romellwa SMS or email e tla o jwetsang ka qetello ya teng. Ebile e tlaba le diteboho ka hare.

Ntatemoholo, o tshwanela ke ho kena internet-eng. E tla be o ngola lebitso la banka. Ha o fetsa ho ngola lebitso la banka. E be o bona download app eo. E ba ye hole thata hore o ka download a app eo, o ka ya bankeng ba tla ho thusa ka ho kenya app eo.

Ho patala ke hore ke sebedise fono. If founu e sa nsebeletse, ke ho mosuwehlooho. Ke ho botsa hore mathata ebileng ka ditefello.

Mangwane, ha hona e kalo ka taba tsa forex. Taba tsa forex, ke taba tsa ho trade, taba tsa ho tjhentjha, taba tsa moruo. Ene ke taba tse taba tseo tla di kenang haeba o le motho ya batlang ho tseba. Haeba o se motho ya batlang ho tseba. Ha ho na e kalo e tla e tholang ka forex. Theola maikutlo

Abuti, ho tlatselletsa tjhelete eno ya ngwana. Ho na le ntho tse bitswang di-student loan. O ka ya wa lo etsetsa ngwana student loan, wa mo patalla dithuto tsa hae, ka ofela. Dintlha kaofela ke ho ya mane moo ho apply-elwang di-student loan. O yo utlwa ho hlokehang, o kgone ho thusa ngwana. Dintlha ka botlalo o tla di thola hona moo.

Yona e thusa haholo. E thusa haholo, ke pono e ntle ya hore ho patalwe insurance. Hobane e thusa haholo malapeng a mangata. Ha o hlahile lefu.

O lakatsa ho tseba o ka kenya molekane wa hao, kapa le bana medical aid-ing. Eya o ka ya office-ng wa lo botsa le sebedisana le di-medical tse feng. Wa founela medical o one, kapa wa wa o di founela tsohle. Wa botsisisa ka tsona. Wa tseba hore o tla kgetha o feng, o tla tla o ofa ditshebetso tse ntle.

Ee, jwalo. E jwalo hobane insurance e nngwe le engwe o tshwanela ho sign-a, hore o dule o le entse ditumeletsano. Eo ke kotsi ya bophelo ya ha o ka etsahala hore mohlomong ba hlokahalang hang-hang bale kaofela kapa e le palonyana e ngatanyana. Eo ke ke theke ke tsa bophelo. Taba kgolo ke hore tlabe le entse, le dutse fatshe le sign-ile kontraka e bontshang hore ha o ka etsahala ntho e jwalo, ba tla kgona. Yona e ya kgonahala hangata e be ntse etsahala ebile re e bona.

Haholo fela ke dula ke e sebedisa. Ha ke hlahetswe ke maemo a tshohanyetso.

Koloi ha o bua ka balloon payment. O bua ka payment e upfront. Ke koloi e tla be e le e ntjha ya finance kapa e se e se e sebedisitswe.